Ahee, minjhani? ku ya entshaveni kusukela khale a va hlaya swa ku loko u ya ntshaveni loku u vuya le va ku u wanuna ma vo so xikongomelo xa yo i swa ku, i swi swa khale khale like swi endliwa swilo leswi khale va swiendla and loko le ntshaveni ku na tidyondzo lava nyikaka toho swa ku loko u ri wanuna faneke ku endla swilo swa so swilo swa so swi endli ma vo u nyikiwa tidyondzo loko u ri le entshaveni a swi fani ni swa ku loko ku u ya laha ka titliliniki a titliliniki vo fika va va mi endletela va mi circumise then se swi helile tano ma vo a ku na tidyondzo leti u nyikiwaka hi tona.

Ahee, minjhani? vana va xinuna i ntiyiso va lava va tatana va vona ma vo hi ku tatana loko a ri koho wa swi kota ku n'wi komba ndlela swa ku ku hanyiwa njhani ma vo hi ku tatana wa swi kota ku famba na yena ka tindhawu tin'wani swa ku a n'wi komba swa ku wanuna u phanda njhani ma vo swa ku a tiya ku ku tatana loko a nga le koho n'wana wa xinuna a nga tiyi ku fana na leswaku loko a kurisiwa hi mhani wa kona so hi xilungu va ku father figure ya laveka swa ku tatana a n'wi komba ndlela ma vo.

Ahee, minjhani buti wa mina, na khensa ngopfu leswi mi nga ni encela swoho leswinene hi ku mi ndzi kombise ndlela ndzi fundile na mina mi tlhela mi ni komba ndlela mi ni kombisa ntiyiso swa ku na mina ndzi funda ni za ni heta xikolo ni fana na n'wina namuntlha ni wanuna ni fundekile na tirha na khensa ngopfu swa ku mi ni komba ndlela leyinene swa ku ni yi landzela and ni yi landzelerile namuntlha ni wanuna na mina ni fana na vavanuna van'wana na khensa ngopfu buti wa mina.

Ahee, minjhani? nkoka wa swiambalo swa ndhavuko hileswaku ma vo hambi hi heritage day loko vanhu vaambale swiambalo swa vona swa ndhavuko va swi kota ku vona swa ku loyi i mutsonga loyi loyi i muzulu loyi i mupedi ma vo a swiambalo swa ndhavuko swi kota ku vonisa swa ku loyi i muhlovo wa njhani ma vo.

Ahee, minjhani? Vatsonga va le Bush, va le Limpopo ni va la Limpopo va va le Limpopo va rhandza ku ambala swiambalo leswa ti-color to basa ngopfu ma vo vo yellow, green, purple ma vo na va le Bush se va le Mozambique vona va rhandza ku ambala miceka ma vo ku na miceka leyi va yi va yi ambalaka mi kuma yin'wani na na xifaniso xa Samora Mashele ma vo.

Ku hlamula hi ku faneleka swi antswisa swipfuna ku antswisa vutomi bya ndyangu ku va na vuxaka byin'wana swi nga pfuna ku antswisa vutomi bya ndyangu.

Ahee, minjhani? leswo endlaka maendzo ma holiday ma va lama hlawuleke i i ndhawu leyi hi sukaka hi ya eka yona na vanhu lava hi hi fambeku like na voho ma vo na mitlangu leyi fikaka hi yi endla kwale ka ndhawu leyi nga ya ka yona hi yona leyi endlaka ku swa ku ku hlawuleka ku tsakisa ngopfu loko u famba na vanhu lava hlawuleke lava hlawulekeke na ndhawu leyi hi kuma swa ku ya tsakisa ma vo na mitlangu leyi hi yi endlaku.

Ahee, minjhani? swipfuno na mitlhontlho ya ku hanya endyangwini lowu nga na switukulwana swo tala hileswaku loko switukulwana swi tele endlwini swa pfuna hi ku ku switukulwana lexi loko xi ri busy lexin'wana lahaya lexin'wana swi naswona swi endla swin'wana ka ka tindhawu tin'wani ma vo swi pfuna ngopfu ku ku leswi endlaka swona endyangwini hi hatla heta hi ku ku ya khomisana loko ku tele switukulwana ma vo.

Ahee minjhani? Vukreste u yi khome kahle ka ndhawu yin'wana xana a ku na tikereke tin'wana leti ka ti nga fambisanaka na swilo swa ndhavuko leswi a swiendliwa khale va ta mi byela leswaku i madimoni ma vo so vukreste ka ndhawu yin'wana swi vu moxa swilo hi ku a ya ha koti na ku endla swilo swa hina swa a hi swi endla khale leswi a swi hi pfuna hi mhaka se ku laha ka vukreste va hi byela leswaku leswi swa madimoni a swi enciwii ma vo ka ndhawu yin'wana bya pfuna hi ku ku loko hi tshamile hi nga kereki swilo swo tala swa moxeka ma vo so ku fanekele swi khomisana swa ku hi endle swilo swa vukreste hi tlhela hi endlela swilo swa hina swa ndhavuko.

Ahee, switayele swin'wana leswi tolovelekeke ka swiambalo swa vavasati swa ndhavuko hi xo xibelani ku tlhela ku va na na na miceka na miceka leyi va yi tirhisaka leyi nga endliwaka ma vo.

Ahee, minjhani? ni nga rhamba Benny Mayengani or ni rhamba Thomas Chauke hi ku ni n'wi rhandza ngopfu and ni vanhu vo tala va mu rhandza ngopfu ma vo Thomas Chauke hi kula hi hi hi yingisela tinghoma ta yena ta ya ka tinghoma ta yena so vanhu vo tala va murhandza ni nga mi vita ni nga mu rhamba swa ku a ta.

Ahee, minjhani? a ndzi ta mi hlamusela swa ku swiambalo swa ndhavuko fanele leswaku swi ambariwa ngopfu hi ku ku hi kota ku hambanahambanisa swa ku loyi i muhlovo mani ma vo and na voho loko va ku vona u ambale swiambalo swa ndhavuko wa ka n'wina va swi kota ku vona swa ku loyi i mutsonga lweyi lweyi i muzulu loyi i munhu wo karhi ma vo so swi fanele swi fanelekile swa ku swi ambariwa ngopfu.